Go botlhokwa thata go nna le mefuta e e farologaneng ya metshameko mo dikolong, for barutwana gonne e kgona go ba dira gore ditlhaloganyo tsa bone di nne sentle, mme ba seke ba sheba dilo tsa kwa seterateng tsa go tshwana le bo go tsuba, bo go tshwara bo poo mme e ba dira gore ba kgone gore e nne bana mme ebile ba natefalelwe ke botshelo. Metshameko e nka ratang gore e tsenywe mme gotlhelele ke metshameko ya go tshwana le bo Chess, ya go tshwana le bo Ludo, e thusa thata barutwana gore ba kgone go ditlhologanyo tsa boe di bulege mme ba ruta botlhale ba tshwana le bo maths.

Di ka leka-lekanya ka botlhokwa jwa go dira sentle mo dithutong tsa sekolo ka go bafa nako go nne le nako ya go dira dithuto go nne le nako ya go tshameka, mme ebile ba seka ba tshameka thata go feta go ithuta. Ebile ba dire gore morutwana mongwe le mogwe a nne le motshameko a o tshamekang kwa sekolong.

Motshameko o ke o ratang ke wa kgwele ya dinao, fa kena le nako ya go ikhutsa ke thsameka kgwele ya dinao mme ebile le ba lelapa lame re e tshameka ba botlhe. E re dira gore re utlwane e le thata gobane ya re kopanya re le ba lelapa lo losika.

Motshameko wa kgwele ya diatla o bonolo thata o tshwanetse ke go dirwa ke basadi, mme ebile o a dikgwele ya dinao o ne o batla matla, o batla batho ba ba nang le matla for gore jaaka go tabogiwa lotlhe. Ke ka moo o ratwang ke banna mme gona le basadi ba ratang go o tshameka, ke ba o le bone ba jang dijo tse di ntseng sentle tsa bo dikotla ba ikutlwa gore ba na le matla a go taboga.

Go botlhokwa thata gore basadi ba tlhokomele mebele ya bone ka dinako tsotlhe. Fa motshameki a sa itekanela a tshameka le batho ba ba itekanetseng ba tlile go mo lematsa bonolo mme o tlile go lematsa mmele wa gage le go feta, ke ka moo a tshwanetseng go tlhokomela mmele wa gagwe pele a tla tsena metshameko ya go tshameka.

Go botlhokwa e le thata gonne e dira bana batswe kwa seterateng ba seka ba dira dilo dile maswe, mme e ba etsa gore ba ikutlwe ba bolokesegile ba na le le ko ba kgona go bua maikutlo a bone ko teng, mme ba kgona le go kgalemiwa e be ba bona diphoso tsa bone batla ba ipakanya e nna bana gape.

Motshameko wa dinao ke motshameko wa matsogo mme ke yone e e tsweletseng thata. O o tsweletseng thata ke motshameko wa dinao Banyana Banyana ke o ne o ke itseng o kile wa tswelela thata.

Metshameko ya setso ke ya go bina, ya go opela, me le ya go jaiva. Go na nou ga e sa tlhole e tshamekiwa e le thata gonne, go nnou se gompieno batho ba latlhile setso ba shebile se thekenoloji sa gompieno ga ba sa tlhole ba sala setso sa bone morago.

Ke motshameko oa go bina, le tshameka le le ba setlhopa la itlhopa, go na le setlhopa santlha, sa bobedi, sa boraro mme ba ba tlileng go tshameka ba tlileng go bina go fetisisa ba bangwe ke bone ba tseyang ba win-a.

Di re thusa thata gonne di re thusa gore re ikry-e re thusa masole a mmele, e re thusa le gore re nne le matla, mme e bile e re thusa le menagano ya rona e seke ya tlala-tlala naga ya senyega, e re thusa sentle ka boboko ba rona.

E ka ba thusa thata gonne e ba thusa gore marapo a bone a tiye mme ebile yetsa gore mebele ya bone e nne e itakanetse ba kgone le go phela botelele.

Metshameko e e kotsi ya mo inthaneteng ke metshameko ya go tshwana le bo dikarata, bo go gambler ka madi a gago, go tsenya ka madi a gago, mme go netefatsa gore o bolokesegile for metshameko ya go tshwana le inthanete, o tshwanetse gore o seke oa nna le tsone di-App tsa go tshwana le yo ne metshameko e o, mme ebile o seka wa tshameka ka madi a gago.

Ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo gonne ba re bosigo ke fa e buleletseng teng, o kgona go tshwara madi a matsi gonne ba bantsi ba robetse. Mme fela gore o seka wa kgona go dlala ka madi a kwa dimo-dimo, o kgona go reka selo sa go tshwana le bo voucher ya bo somepedi gore o kgone go tshameka.

Ke go tlamela ditlamelo tse di maleba jaaka go aga mafelo a metshameko jaaka di bala le di gym-i. Gotlamela di diriswa le diaparo tsa metshameko, go tlamela barutisi ba metshameko, go rulaganya di phatlhalatso le ditlhopa go tlamela ditheo tsa motshameko.